Isinceda kakhulu into yokuthumela imiyalezo efowunini kuba xa umntu ufuna umxelela into ethile uye utsho efowunini, asikho isidingo sokuba ude uye kuye ngqo.

Kuneengenelelo ezintle kakhulu kuba amagcisa omculo ngoku iingoma zabo zidawunlowudwa kakhulu ngabantu, zimanyelwa kakhulu kuba iiwebhusayithi zokusasaza umculo zininzi zifumaneka naphi na.

Mna ndingacebisa ukuba bafake i-app ezawuthi incede bafunde. Ukuba bafumane ii-textbook abaza kuzisebenzisa kwizifundo zabo, bazifumane mahala bangazibhataleli.

Ndingamxelela ukuba ayiyeke le nto ayenzayo kuba ayilunganga kwaye ingasifaka engxakini siliqela. Sendisuka ukujonga nale meko inje apho umhlobo wam wathatha iindaba azifumane kwikhasi lonxibelelwano uFacebook ezibubuxoki wazozifaka kwiqela lethu likaWhatsApp.

Ewe, ndiyangqina ukuba zenze kwalula kakhulu ukuthumelela imiyalezo kuba kudala abantu babesebenzisa, babesebenzisa iileta ukuthumela imiyalezo. Ngoku into ofuna uyibhala, uyibhala efowunini uyithumele ifike, ifike kwangoku kulo mntu ufuna iye kuye.

Ziluncedo kakhulu kubantu abathetha isiXhosa, ingakumbi abantu abadala abangakhange baye esikolweni okanye abangasazi ncam isiNgesi, bakwazi ukubona into erongo kwakunye nengalunganga.

Olo sapho lungazuza kakhulu ekuthengeni iWi-Fi kunokuba ilungu ngalinye lithenge idatha yalo, kuba iWi-Fi ingenisa iifowuni ezininzi. Idatha yona iye ibize kwaye iyakhawuleza uphela, iWi-Fi yinto engapheliyo ekufuneke uyibhatale qho ngenyanga. Ngesilungu kuthwa i-unlimited.

Ndicinga ukuba zingayiphucula ngokuthi ezi zixhobo zabo ziziqhelise ukuba zenze njani xa zithe zadibana nengxaki ethile. Zizifundise ukusombulula iingxaki ezizawuthi zize nabathengi.

Ndingacebisa ukuba umntu azithengele i-generator ukuba uyakwazi, okanye athenge i-solar.

Zenza iingxaki kakhulu kubaqhubi ezindleleni. Kuba umqhubi uyakwazi ukufumana umnxeba eqhuba, abambe ifowuni aphethe engasakwazi kuqwalasela kakuhle endleleni. Okanye abone into angayithandanga, mhlawumbi emkhathaza kakhulu, aphele engafowukhasi endleleni.

Kulula kakhulu ukuyila iindaba zobuxoki kumakhasi onxibelelwano okanye kwiindaba kuba abantu bakholelwa yonke into abayibonayo. Sinento ekuthiwa yi-artificial intelligence, i-AI, abantu abayisebenzisa ukuba ibenzele izinto zibonakale ngathi ziyinyaniso.

Sendisuka ukoyika ukusebenzisa iqonga lonxibelelwano ekuthiwa nguTikTok. Abantu bayaxhaphazeka kakhulu phaa. Ukuba ungumntu onentliziyo encinci ungaphethe uzibulala kuba abantu bathetha izinto ezimbi phantsi kwemifanekiso yakho, bakuthuke bakugezele, ube wena nawe ingekho into ozawuyenza.

Xa ndiyilibele ndiye ndiphinde ndibuyele kulaa mfanekiso ndandiwukhaxazile wephasiwedi okanye ndiyijonge kwelinye ilungu losapho kwii-settings.

Kukho i-AI chatbot enguChatGPT, iluncedo kakhulu kubantwana besikolo. Iluncedo, iyakuncedisa kweminye imisebenzi yesikolo .